Hi siku leri ra ndhavuko ndzi nga tsakela ku ambala mpahla yo ka yi nga ri ya ndhavuko wa mina, hi mhaka ya leswaku ndhavuko wun'wana na wun'wana wa tlangeriwa naswona laha emisaveni mina ndzi tshemba leswaku hi vanhu van'we naswona loko ndhavuko wa van'wani wu ndzi tsakisa a swi vuli leswaku wa mina a wu ndzi tsakisi kumbexana a ndzi wu tlangeli kumbe ku wu tekela enhlokweni. Kambe leswi swo vula leswaku ndza tsakela ndhavuko wa vanhu lavan'wani na wona kufana na loko ndzi heta malembe lamotala ndzi ri karhi ndzi tlangela ndhavuko wa mina, a swi vuli leswaku loko ndzi tlangela ndhavuko wa van'wana siku rin'we wa mina a ka ha ri wa mina, wa ha ri wa mina kambe eka siku leri ndzo tsakela ku va ndzi tlangela ndhavuko wa van'wana hi tsaka.

Eka nkhuvo lowu va ka mhani kumbe vaxisati va mbala minceka na swibelani na le swa le nhlokweni. Hina tani hi vavanuna hi mbala tinjhovo hi mbala ni tithaphutaphu ta ndhavuko.

Loko ndzi langusa leswi vantshwa va masiku lawa va ambalaka ha kona eminkarhini ya sweswi, a ndzi tshembi leswaku va tekela enhlokweni xintu na swidyondziso swa le makaya ya vona. Loko mikarhi yin'wani ndzi langusa vana loko va ri makaya va ambala kahle kambe loko i hlangana na vona lomu handle va ambala swilo swa ku xiximisa kumbexana swilo swa ku humesela ehandle vusati bya vona swinene. Leswi a swi tshamisekanga nakan'we munhu un'wana na un'wana u na ntshunxeko wa ku va ambala leswi a swi lavaka kambe hi xintu kumbe ndhavuko wa hina hi fanele hi fihla vumunhu bya hina.

Tani hi Mutsonga ndzi vona swi ri na nkoka ku ambala mpahla kumbexani ndhavuko wa hina tani hi Matsonga, kambe leswi a swi bihanga leswaku ndzi tidyondzisa hi ndhavuko wa van'wana vanhu leswaku ndzi wu tiva tanihiloko loko ndzi humile lomu handle kumbexana hi ya eswikolweni swa le henhla swa tiyunivhesiti hi ta hlangana na vanhu va ku hambanahambana va ndhavuko yo hambanahambana. Leswi swi kahle leswaku u va u ri karhi u tiva hi mindhavuko ya vanhu van'wana leswaku hi hatla hi va vanhu van'we hi va xilo xin'we. Kambe ku tlangela ndhavuko wa mina tani hi Mutsonga swi na nkoka swinene ku tlula ku va ndzi tidyondzisa mindhavuko ya van'wana ku hundza wa mina.

Loko ndzi langutisile laha ndzi humaka kona vana a va rhandzi ku ambala swiambalo kumbe mpahla ya ndhavuko kumbe ndhavuko wa hina, kambe va rhandza ku mbala swilo swa manguva lawa na hambi va mbala swilo swa ndhavuko masiku lawa kumbe manguva lawa va swi endla swi va swa manguva lawa a va ha mbali kufana na khale, leswi a ku mbariwa miceka yo helela kumbexana swilo swa ku va na ndzhuti. Masikulama va cinca ndhavuko va wu endla wa manguva lawa, leswi swi kahle swinene hikuva ndhavuko wa hina a hi wu rivalanga kambe swi lava swi endliwa hi ndlela ya kahle swi nga xiximisi swi va leswi tsakisaka hi dyondza hi ndhavuko wa hina.

Loko n'wansati a feriwe hi nuna a nga hatli ku nghena evukatini, kambe hi ku vona ka mina a nge tshami vutomi bya yena byi ri hinkwabyo a nga nghenangi evukatini byin'wana, leswi swi nga vangiwa hikuva vanhu hi ri na titwi kumbexana ku navela ko karhi kambe munhu u fanele ku tshama a zila nuna wa yena loyi a n'wi feleke ku ringanela nkarhi wo nkarhi kambe a nga hatliseli kumbe ku tsutsumela ku nghena evukatini byin'wana. U fanele ku tshama nkarhi lowo lehanyana a tiyingisela a rila nuna wakwe ku kondza a kota ku kuma wun'wana loko a n'wi kuma.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko ku ve ku navela ka vona kumbe timbilu ta vona ti va byela leswaku va nga ngheneleli eka vukati byin'wana a va tshami va nga ngheneleli, kambe kungari hi ku va tsimbisiwa kumbe ku arisiwa hi munhu. Swi kahle ku va u titshamela u rila kumbexani ku zila nuna wa wena u nga pfumeli ku tekiwa kumbexana ku nghena evukatini futhi, hikuva nuna wa wena loyi a loveke a ku rhandza kumbexana a ku tekile hikuva a tshemba leswaku mi ta fa swin'we mara ku va yena a ku siyile emisaveni swi nga endli leswaku u nga tekiwi hikuva vanhu va ku tsimbisa a ku vi ku ri ku navela ka wena.

Vana va mina va majaha ndzi ta va xavela tinjhovo na swo faka enhlokweni swa dzovo ra xihadyana leswaku va kota ku mbala swona eka ndhavuko wa hina naswona ndzi ta va xavela maphaxani lawa va nga ta mbala ni swiambalo leswi swa ndhavuko vana va mina va vanhwanyana ndzi ta va xavela minceka xikan'we na swibelani ni vuhlalu na tisandhazi kumbexana tintangu leti ti ri ku ta ndhavuko leswaku va kota ku mbala swona eka ndhavuko wa hina.

Vuhlalu hinkwabyo himpela byi na nhlamuselo yo karhi loko byi ambariwa na swiambalo swo karhi ene vuhlari bya pfumela ku ambariwa na swiambalo swo tala laha emisaveni kumbexana eka ndhavuko wa hina vuhlalu bya ndhavuko ku fana na mucato na vuhlalu lebyi byi ambariwaka hi tin'anga bya hambana swinene vuhlalu lebyi byi ambariwaka eka vanhu va mucato i lebyi byi nga na mihlovohlovo leyi kombisaka micato kumbexana rirhandzu kambe vuhlalu bya tin'anga ta ndhavuko byi hambanile hikuva a byi kombisi ku va byi ri na mihlovohlovo leyi fanaka na.

Ku va ndzi kota ku rhunga vuhlalu lebyi ndzi byi rhungile hi ku va ndzi tirhisa ulu kumbexana njara leyitsongo ndzi ri karhi ndzi tirhisa na nayiti leyi a ndzi kota ku tlhava hi yona leswaku vuhlalu lebyi byi tshamiseka swinene leswi swi ndzi hetelele masiku yo hlayanyana hikuva ku rhunga vuhlalu i mintirho ya mavoko so.

Loko u ambarile xibelani, xibelani xi lava leswaku munhu a tirhisa mavoko ma yena ngopfungopfu ni xisuti xa yena leswaku xi kota ku cina loko u ambarile xibelani xa wena jikajikisa kumbe ku vevukisa xisuti xa wena hi kona i nga ta kota ku cina hi xibelana lexi a handleni ka swona i nge swi koti xibelani xa tika swinene naswona xi lava matimba swinene kambe eka lava se va nga xi tolovela leswaku xi tirhisisiwa ku yini a swa ha va tikeli nakona swa olova i ku tirhisa xisuti ntsena.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele ku mbala tinjhovo loko va heta ku ambala tinjhovo va fanele ku va va kumeka va mbarile maphaxani kumbexana tintangu ta ndhavuko ta Vatsonga na dzovo ra xiharhi enhlokweni kumbexana na vuhlalu minkarhi yin'wani.

Hi ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga swiambalo leswi swi faneleke swi mbariwa hi vanhu vaxisati i minceka vuhlalu na xibelana na tisandhazi kumbexana tintangu ta ndhavuko vuhlalu byi fanele ku va lebyi byi rhungiweke hi ti hi mihlovo ya ndhavuko wa Vatsonga ku fana na minceka leyi rhungiwaka hi muhlovo ya ndhavuko wa Vatsonga swiambalo kumbexana minceka ni vuhlalu bya ndhavuko wihi na wihi bya hambana ndhavuko wa Vatsonga wu na tinxaka ta mihlovo wa wona leti ti tivekaka hi wona leti vanhu va xisati va faneleke ku ambala tona.

Nqambi leyi ni yi rhandzaka i Doctor Thomas Chauke dokodela Thomas Chauke i nqambi leyi ni yi rhandzaka swinene hikuva i munhu loyi a hluvukisaka na loyi a nga hluvukisa ndhavuko wa hina khale ka khaleni matikoxikaya ku nga se tiveka ngopfu na swilo swa ku fana na swa tinsimu kumbexana vuyimbeleri i munhu loyi a tivekaka laha misaveni kumbexana laha tikweni ra hina swinene ku va ku ri munhu loyi a tlakusaka ndhavuko wa hina wa Matsonga swinene dokodela Thomas Chauke i munhu loyi a chayaka tinghoma leti ti nga na mongo swinene ti kurisaka rixaka titlhela ti hi khomanisa masiku hinkwawo.